Dikoloi tsa rona tsa baeti, ha hona e monyane kapa e moholo, ha hona tshwaro e fapaneng le ya o mong. Ke bona re tshwarwa ka tsela e le ngwe e tshwanang kaofela.

Ke ikutlwa ke swabile haholo ebile ke nyahame hobane bese e ne e le theko e tlase ho feta dipalangwang tse ding, mme ha ho le jwalo, ke tla tlameha ke ye ditekesing kapa dikoloing tse ding tse seng dibese.

Ha ke na pelaelo hohang ka mokgwa ona wa sepalangwang. Hobane ha ke soka ke utlwa ditletlebo ho tswa ho batho ba hlolang ba e sebedisa kapa ba phelang ba e sebedisa.

Ke rata hore ha ke nka leeto le letelele, ke sebedise terene, hobane ke yona e ke bonang e bolokehile ho feta tekesi kapa bese.

Ke moahi ya dulang sixty-one, seventy-four Ekekiso street Constantia Park, Ke ne ke kenya tletlebo ya mabone a sa sebetseng a seterata ka seterateng sena seo ke dulang ka ho sona. Hobane botsotsi bo eketsehile ka lebaka la lefifi lena le ka mona ka seterateng sena. Batho ba kenelwa ba utswetswa, ba senyetswa. Ke ne ke kopa hore le tle ka potlako le tlo lokisa mabone ana a ka seterateng sena sa mo ke dulang teng.

Ntho nka e etsang ke hore ke hlopise leeto le e mong le e mong ho na le tekanyetso ya tjhelete ya tshwanetseng hore ha e ntshe. Hore ka letsatsi le itseng ka kgwedi e itseng, re be re nka leeto re ya dibakeng tseo tsa history, re lo di bona.

Ke ne ke tshohile haholo ebile ke ngongorehile, empa taba ya ka na le ho fihla moo ke neng ke ya teng hobane ke ne ke tatile ebile ke siuwe ke nako.

Nyollo ya ditshebeletso ya dibese ha e mpe hakaalo le haebe e nyoloha ha selemo le selemo. Hobane tjhelete ya teng ha e ha se tjhelete e ngata hakaalo eo re e patalang hore le palame dibese.

Tjhe, nkeke ka thabela ho ba mokganni wa tekesi, mme nkeke ka kgothaletsa le bana ba ka hore ba kganne tekesi. Hobane mosebetsi wa ho kganna tekesi ke yona e le mosebetsi o senang tswelopele.

Ha ke bone e le ntho e lokileng, hobane ho na le dibaka tse ding tse batho ba ka iswang ho tsona jwalo ka Sharpville, moo batho ba ileng ba bolawa ka sehloho, ho na le Brandfort moo Winnie Mandela a kileng a dula teng.

Setraeke sa dibese se ile sang ama haholo hobane ke ne ke se ke rekile tekete ya kgwedi kaofela. Ka hoo, ke ile ka tlameha hore tjhelete ee e ne se lebaka la ho palama, ke e sebedisetse ho palama tekesi bakeng sa ya mosebetsing kgwedi kaofela.

Ho ya ka moo ke tsebang batho ba ditekesi ba le leqhoko ka teng, ha ke shebile ke bona ekare ntwa ena e tlo fella moo batho ba di-Uber le di-Bolt ba seng ba bolawa ke batho ba ditekesi.

E kgona le ho thusa mabakeng a tshohanyetso jwalo ka ha motho mohlomong a hloka ho ya sepetlele ka potlako, koloi e kgona ho tswa ya poraefete e mo felehetse.

Ka ha ke elelletswe hore re bangata haholo batho ba yang lenyalong Qwaqwa, ke ne ke nahana ho batla koloi e kgolwanyane e leng tekesi ya ntate Pule. Mme e tla patalwa ke nna, ho tlo tsamaya lelapa lena leso ho tsamaye le lelapa la malome, lelapa la rakgadi. Mme ke ne ke nahanne hore re tlohe Labohlano motshehare mme re tla kgutla Moqebelo. Kamora mosekete wa lenyalo.

Ke tla palama yona bese. Le ha leeto la teng le sa tlo ba lekgutshwanyane, ka hobane tjhelete ya ka ha e lekane dipalangwang tse ding. Ke tla tlameha ke mamelle leeto leo le tla beng ke tsamaya ka lona ka bese. Taba feela ke hore ke tla fitlha moo ke yang.

Di tlameha ho tsamaya ka lebelo le ngotsweng atshwao a tsela, mme eya ke bona ho lokile ebile ho bolokehile.

Ho bohlokwa hore o kganne ka lebelo le lekanengtseng tsela, hobane ha o ithola ho kganna ka lebelo le phahameng haholo. Le ha ho na le kotsi ka pele, ha o tlo hloleha ho laola koloi ya hao mme o ithole o so kene ka hara kotsi.

Tikete ya hao e yang Durban ya three hundred and fifty. Ke ena e se lokile hosane ka hora ya borobedi bese e tla be e tloha ho ya Durban.